Ha ke so ka ke eta. Ke kile ka eta feela ho tloha mona South Africa ho ya ka Lesotho. Jwale ka hobaneng tjhelete ya ka South Africa ya sebetsa ka Lesotho. Ha nke ke e hloke ho tjhentjha, empa fela ha se ke kgutla ka ke kgutlela ka South Africa ke tlametse ho e tjhentjha. Mme ke ke ke kope mo bo di-taxing, di-four plus one-ing mo, di-shop-ong moo, ke ke kope hore ba mfe ya ka South Africa. Jwale ha o ya naheng tse ding, ke nahana hore ho ntso sebetsa ka ho tshwana. Mohlomong ho na le bo ofisinyana ya, ba re ke current exchange. Mohlomong ho na le bo ofisi e jwalo moo o tla tjhentjhang teng.

Nka mo hlalosetsa ka hore a ka e ntlafatsa ka hore a ska nna nka dintho ka bo credit or haebe a nkile a dule a ntse a patala hore credit score ya hae e dule e ntse ntlafala. Hobane ha o ntso patala e ntse e nyoloha ene e ntse ba ntle. Ha ho tshwane le haebe ha o so sa patale, ha o sa patale e ya theoha ene e ba mpe. E etsetsa hore le di-bank-a tse ding di ska hlotse di kgona hore di ka o kadima tjhelete hore wa nka dintho ka sekoloto.

Ho na le ditsela tse ngata tse leng horeng ho ka kgona ho beha tjhelete le hore ho etswe bo ditokvel jwalo jwalo. Ee ho lokile ha tjhelete e le hore ya bewa kgwedi le kgwedi ho fihlella selemo se fela. Ha ntse ba e beha jwalo, tlametse ba etse hore ba ya e invest-a hore e nne e be le tswala. Bona ha e re mafelo a selemo, ha se ba yo reka, ba reke di-grocery, ba siye yona ena ya interest. E leng horeng e tla ba yona e tlo ba thusa ha selemo se setjha se qala.

Ho na le ntho e bitswang di-bank-ing app matsatsing ana, app-eng eo ya kgona horeng o e ntshe e ekare o etsa transfer. E tswa account-ong ena o e transferela akhaonteng e nngwe. Jwalo ho ba bonolo ene ho ba simple ho safe ebile.

Credit score e bontsha ka mokgo o kadimang le ka mokgo o patalang ka teng. Haeba o ile wa kadima dilemong kapa dikgweding tse fitileng ya ba o ntso hloleha ho patala. Credit Score ya hao e bontshahala e le mpe e meng e o kwalla horeng di-company le di-bank-a di ska, hlotse di batla ho kadima tjhelete hobane wena ha o kgone ho patala hantle. Empa haebe o ntso patala hantle, o tlwaetse ho patala o ntso patala ka tlwaelo, di-company tse ding di ya kgona hore di bone hore o ntso kgona ho patala. Ke mo di ka kgonang hore di kgone ho kadima.

Ee, nka botsa hore na e sebetsa jwang e meng nka kgetha hore ho patala mafelo a kgwedi ha se ke na le tjhelete eo ya ho lefa loan ya ka. Hobane boleng ba ranta bo wa fapana dikgweding.

Nka sebedisa app ya ka ya bank-a hore ke fumane tjhelete ya ka. Nka iketsetsa mohlomong bo ewallet-e kapo ho transfer jwalo jwalo.

Papatso ya di-insurance tsa lepato di hohle mona. Ke television-eng di teng. Ke radio-ng di teng. Dipampiring di teng e meng le di-message. Le di-notification di ya kena .

Ne ke ngodisitse account ya sekoloto empa ha le so kgutlele ho nna. Ne ke rata feela ho tseba hore process-e e tsamaya jwang?

Nka rata ho araba tabeng eo. Empa feela ha ke sure, empa ke nahana hore wa kgona hore o se thole sekoloto bank-eng o na le overdraft.

Ha o batla ho tseba hore o ka fumana dithuso difeng ho UIF o ka kena website-ng ho bona wa e search-a. O tla thola ntho e nngwe le e nngwe o hlokang ho e tseba ka yona UIF.

E ka re thusa ka hore re tsebe ho thola loan-u, re kgone le ho patala seo se re se kolotang se .

Ha o batla ho bula account, ho hlokahala hore o be le ID le proof of residence tse o tlayang bank-eng ka tsona. Ha o fihla bank-eng ba tsebe ho bulela account-eng ya hao e ntjha.

Nka mo advise-a hore a ska nka loan mashoneseng. Hobane bo mashonisa ba na le di-interest rate tse hodimo ho feta tsa bo di-bank-eng kapo di-loan facilities tse ngodisitsweng.